Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako kunghada iinrholwani, ngombana kungikhipha isizungu, begodu kungkhumbuza ipilo yakade yemandulo.

Ngathi sizihlalele ekhaya kwafika abogogo ababili bazokuhlola umsebenzabo wokunghada iinrholwani, bawuthabela tle! Bebangikhakhazisa, bangigcugcuzela bonyana ngiragela phambili nokunghada iinrholwani njengombana zizihle khulu. Bebangizumela namakhasimende wokobana ngiragele phambili nomsebenzi wami lo. Ngesenzo leso, ngathaba khulu nanamhlanje ngisathabile.

Kufanele bona ngibe nerhara, nemincamo ehlukahlukeneko, begodu ngitjhejisise bonyana imincamo le, enginghada ngayo akusiyo yamabhodlelo na, ezokurhazulwa lokha abantu nabambethe iinrholwani engizinghadako, kanti-ke nemincamo le, ekungiyo le ererhe iyabiza.

Bayatlhogeka abanye abantu bona bazongirheleba ekutheni ngithuthukise umsebenzi wami lo, wokunghada iinrholwani, ukwenzelela bona sinikele abantu iinrholwani zabo kusese nesikhathi, begodu sithuthukele phambili besaziwe enarheni jikelele ngomsebenzi omuhle lo, esiwenzako wokunghada iinrholwani.

Umsebenzi lo, wokunghada iinrholwani ngiwenza khulu lokha nakusathoma unyaka, ngombana kuba nabantu abawiselako, manje-ke bafuna iinrholwani zamasokana. Nalokha sele unyaka uyela ekupheleni ngeenkhathi zaboKhukhulamungu, ngombana kusuke kuza amaqude. Kwanje-ke abonomnyanya bafuna iinrholwani zabentazana.

Nginekghono lokwenza ikghororo yoke iphelele yabentazana, yamasokana, yabafazi ibe yihle, begodu ngenze nangendlela umuntu afuna ngayo. Ngalokho-ke ngiyazikhakhazisa begodu ngiyazikhukhumeza.

Ngiyavumelana bonyana umsebenzi wami wokuzilibazisa engiwuthandako uqakatheke khulu, ngombana ukunghada kwami iinrholwani kurhelebha isitjhaba samaNdebele, njengombana kwenziwa amaqude, namasokana, kungeniswa abobaba, kuba khona namadwendwe nobukhazi. Kwanje-ke iinrholwanezi namkha ikghororo le, bayisebenzisa abentazana ngequdeni, abafazi abayisebenzisa kanye namasokana.

Ngizizwa ngithabe khulu lokha nangenza umsebenzi wami wokuzilibazisa, okukunghada iinrholwani, ngombana ngikhumbula ipilo yakade yabogogo yemandulo, lokha nabahlezi banghada iinrholwani balungiselela amasiko nokuphethwa kwawo. Kwanjesi ngithaba khulu nangicabanga nangihleli nginghada ngicabanga bonyana isikhethu siragele phambili namasiko.

Umsebenzi wami wokunghada iinrholwani ujayelekile, njengombana abantu abanengi beza kimi bazokuthenga iinrholwani, lokha nakuzoba nequde kanye namasokana.

Iye ngingathanda ukufundisa omunye umuntu ukunghada iinrholwani. Lokho kwenza bonyana isikhethu siragele phambili, sithuthukele phambili ngamasiko nokuphetha amasiko. Okutjho khona bonyana isidala semandulo asikalahlwa kodwana siyathuthuka.

Ngingavula irhwebo lokusiza abafundi baka-matric ngeembalo zabo. Lokho kungenza bonyana bakhuthalele ukufunda, begodu babe netjisakalo yokuphumelela kuhle khulu eemfundweni zabo, namkha eembalweni zabo lokha ngesikhathi sokuphela konyaka.

Abangani bami bayatlola, batlola iinkondlo kanye namanoveli, omunye wabo utlola iinkondlo akhambe aye lapho kunomnyanya khona yesiNebele, afike abonge, athule iinkondlo namkha athule imilayezo ebantwini abahlukahlukeneko.

Ngiyavumelana bonyana umsebenzi wami wokuzilibazisa uyatjhuguluka nesikhathi, ngombana lokhavesikhathini sakade, iinrholwani bezingasafani nesikhathini sanje. Okufana njengeemphephethu, esikhathini sakade bekwenziwa ezimhlophe, begodu ezinomncamo otlhayelako, kodwana esikhathini sanje, sekwenziwa zasimanjemanje zomcamo ozeleko ongatlhayeliko begodu onzima, ingasi ngomhlophe.

Into ethabisako ngokunghada iinrholwani ukubona isikhethu siragela phambili, namkha sithuthukela phambili, nofana ukubona abantu baragela phambili nokuphetha amasiko wabo.

Ubudisi evane ngiqalene nabo lokha ngesikhathi ngenza umsebenzami wokuzilibazisa, ukutlhayelelwa kwemincamo kanye neentrambo. Uthola kesinye isikhathi anginayo imali eyaneleko yokobana ngitjhinge ngedorobheni, lapha ngizokuthola khona imincamo efaneleko, ingasi yamabhodlelo erhazukako lokha abantu bavunule iinrholwani zabo.

Enye yeengoma zabadlali engiyaziko le evusela namkha ebasela ikuthalo ngethi ngatjhiya abazali ekhaya ngisesemncani

Abantwana lokha nabadlala ibholo ingoma ebakhuthaza khudlwana ngileya ethi phambili nge-war.

Umdlalo wabantwana ekuthiwa ngewobungani engiwaziko mdlalo womrabaraba.

Kufanele bona abentwana bajwayele amatatawu amakhulu basebancani.

Nale yokweqa iintambo kufanele bonyana ifakwe ngeenkolweni ingapheleli lokha nayidlalwa eentradeni kwaphela.

Kufanele bona imithetho yendabuko itlolwe phasi ukwenzelela bonyana nalokha sele abantu balibele ngayo kodwana babuyele encwadini bayoyicala.

Imidlalo yendabuko kumidlalo ebevele ikhona nasekadeni namkha emandulo njengomdlalo ofana njengomdlalo wabononketo.

Imidlalo yendabuko iqakatheke khulu emphakathini njengombana ithuthukisa namkha iragelisa phambili ipilohlalo yakade yemandulo.

Imidlalo yendabuko edlalwa endaweni yangekhethu kumdlalo yamabhlege kanye nomdlalo wabononketo.

Imidlalo yendabuko abantu ibahlanganisa ngendlela yokobana abantu babanengi babumbane babasiqhema namkha babeyimbumba yinye ekutheni bonyana badlale ukwenzela bonyana bazuze okuthileko.

Ilutjha lifunda bona lokha ekadeni abantu bebazibandulula njani namkha bebakhipha njani

Ihloso yokobana kufundiswe imidlalo yendabuko ngeenkolweni kwenzelela bonyana boke abentwana babandakanyeke njengobana abanye amakghono wabo akiyo imidlalo le yendabuko, kodwana ingasi imidlalo yesimanjemanje.

Imidlalo yendabuko bekumidlalo abantu bazibandulula khona namkha bazithabulula begodu ingasi imidlalo enobungozi kodwana yanamhlanje eminengi itholakala kibomaliledinini begodu inobungozi obukhulu.

Ngiyavumelana bonyana imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni ukwenzelela bona woke umntwana onekareko namkha onekhanuko ekutheni azibandakanye emidlalweni yendabuko le akwazi ukungena bekaveze namakghono wakhe.

Imidlalo yendabuko ikusiza ekutheni umzimba wakho uhlale uthabulukile, ingqondo yakho ihlala igijima nofana ibukhali. Begodu negazi lakho lihlezi likhamba nofana ligijima ngaso soke isikhathi.

Indima edlalwa babantu abadala ekutheni bafundise ilutjha imidlalo yendabuko ngokobana bafundise ilutjha ngepilohlala yemandulo namkha yekadeni ukwenzelela bona bayithuthukise nofana bayiragiselele phambili ingalahleki nje nokukhamba kwesikhathi.

Umthetho womdlalo wendabuko munye engiwuthandako ukobana abantu bangakarabhani namkha bangalwisani lokha nakune-situation namkha isinghonghoyilo esithize kodwana bahlale phasi bakhulumisane kuhle bebavumelane ngento eyodwa.

Imidlalo yendabuko endaweni yangekhethu le abayithatheli ehloko namkha abayilandeleli neze

Awa, akekho umdlali wemidlalo yendabuko engimaziko osele ayinjinga ngonobangela wemidlalo le njengombana imidlalo le ngingayilandeleli.

Mina ngithi imidlalo le ifanele nanyana ngumuphi umuntu onekareko namkha onekhanuko yokuyidlala nelutjha mbala.

Unobangela wokobana imidlalo le ingathuthukeli phambili emiphakathini yethu, kungombana bangasibanengi namkha lingasilinengi inani labantu abayilandelelako nebayibukelako. Ngakho-ke abasibanengi abantu abaziko ngayo nebadosekako bonyana bayidlale.

Lokhu akubangelwa kutlhayela kwemali kodwana isoziswa ngabomu njengombana lingasilinengi inani labantu ebayilandelelako imidlalo le nabaziko ngayo.

Iye, kunomthelela ukobana abantu bangayilandeli namkha bayigegede imidlalo le, njengombana ilimaza iveza abantu amaduma ehloko.

Bengiyikutani khulu emdlalweni weqhubsi.

Urhulumende nguye ekufanele bona aqiniseke ekuthuthukisweni kwemidlalo yendabuko.

Umuntu ekufanele namkha ekufuze bonyana abeke imithetho yemidlalo yendabuko ngurhulumende.

Ngingathanda bonyana umzimkhulu womdlalo womrabaraba wakhiwe elizweni langaphetjheya ekuyi-United states of Amerika.

Lokhu kwenziwa ziindawo abakhulelekizo. Ungathola bonyana bebangekho abantu egade badlala imidlalo le yendabuko lokha nabasakhulako.

Ingasi ukuthi imidlalo le ibaphathisa iinhloni kodwana abafuni ukobana baziwe njengabadlali bemidlalo yendabuko. Iinzathu zalokho kungaba ukobana abafuni ukuduma nofana abafuna ukuthathelwa phezulu njengombana abanye abantu imidlalo le bayithathela phezulu, kodwana bafuna ukuphila ipilo eyaneleko njengawo woke umuntu.